Seaparo se seng seo Basotho ba ka se aparang boemong ba kobo ke diphahlo tse entsweng ka moetso kapa lona lesela le tswang kobong e aparwang ke Basotho, mme merafe e meng e ntse e ka kgona ho supa hore yane ke Mosotho ho latela tsela eo a apereng ka yona. Jwalo ka ha se ke tshilo ke re ho na le diphahlo tse etswang ka mebala, metakole lesela le tswang kapa lona lona le tshwanang le kobo e aparwang ke Basotho, mme ho bobebe o ka bona hore motho yane ke Mosotho le ha sa apara kobo.

Banana ba matsatsing ana na ba apara diaparo tse hlahisang mmele haholo tse tlang tse leng hore di kgutshwanyane haholo, mme seo se bontsha ho se hlomphe mebele ya bona le ho se hlomphe batho ba baholo mme re ya dumela ditokelo le molao wa dumela. Empa setso sona se reng hobane ka hodimo dimo ntho e bohlokwa ke setso ke yona tsela eo e leng hore ne re phela ka yona ho tloha kgale mme seo ha se ya loka ho hang hobane e ba mohlala o mobe baneng le bana le bona ba ba hlahlamang ba fumana se ba apara meaparo eo e hlahisang ditho kantle.

Fashion ya sejwalejwale e thusa ho atisa tekatekano pakeng tsa basadi le banna hobane matsatsing a kajeno basadi se ba kgona ho apara diaparo tse aparwang ke banna mme tse ding tsa diaparo tse aparwang ke basadi. Empa e se bongata ba tsona empa bonyenyane ba tsona banna ba se ba kgona ho di apara. Mme seo se susumelletsa se susumelletsa taba ya hore wa bonahala hore tekatekano pakeng tsa banna le basadi e ja sitsi, mme ebile e ya ata.

Sa pele ha ke kena lebenkeleng ngwana a se a njwetsitse hore o batla skipa se nang le setshwantsho sa se itseng se itseng sa pele ho kena lebenkeleng. Ke lo botsa bona batho ba sebetsang mabenkeleng hobane ba sebetsa ka tsona diphahlo tseno mme ke na le bonnete ba hore ba tseba kapa ba tla ba le setshwantsho sa hore ke buwa ka eng mme ho qoba ho tla le sekipa seo e leng hore ngwana a se kgotsofale. Ke tlo botsa batho ba sebetsang ona lebenkeleng moo ke batle dikeletso ho tswa ho bona mme re di shebe skipa tseo le ditshwantsho tseno no.

Phoso ena e qadile ka ho theolwa ha boemo bo hodimo diphahlo tsa setso seo se bakile hore diphahlo tsa rona tsa setso di theohe serithi di theohe le boemo haholo, mme se bohlokwa ke hore sa pele tlameha re lokise hore fabric e kgale e sebediswa re kgutlele ho yona ho sebedisa yona fabric eo ya kgale ho kgutlisa serithi sane le boemo hodimo ba diaparo tsa setso.

Matsatsing ana a kajeno mesebetsing re fuwa di-uniform kapa tsona diphahlo tseo re lokela ho di apara ka mehla le matsatsi tseo e leng hore re di fuwa ke ba re okametseng mesebetsing kapa bona bahiri ba rona, mme ke e meng ke e nngwe e meng ya melao e leng hore e ngotswe kontrakeng ya mosebetsi le mosebeletsi ya hore tlameha a apare diphahlo tsa mosebetsi tsatsi le leng le le leng mme hona diofising moo ka matsatsi a kgethehileng ke hona o tla apara diaparo tsa setso le teng ha ngwe ka selemo.

Modiyanyewe ke katiba ya kgale ya setso e entsweng ka bojwang e qadileng kapa nalane ya teng e leng Lesotho, mme le kajeno o sentse o ratilwe modiyanyewe hobane o tshwana le ha eka ke bokgabane ba ngwana motho e motsho.